Uma kungathiwa nje angishintshe amabhasi indlela ayiyona eyi yabona nje ngaphakathi emabhasini iy'hlalo lezi zakhona ayi ezinye utholukuthi zigugile ezinye utholukuthi zimpintshene ayikho indawo yokudlula kahle emaphasejini so iyona nto engingayishintsha leyo ngaphakathi ukuthi at least kube khona space phakathi nendawo lapho abantu bakwazi ukuthi bathole indawo yokudlula abadlulayo. Nanokuthi okunye engingakushintsha ukuthi at least ibhasi uma igcwele akube ukuthi igcwele angabikhona umuntu oma ngezinyawo Khoz, abanye abantu tholukuthi akakwazi ukuma isikhathi eside kodwa ngenxa yokuthi ke manje ibhasi uyayidinga phela manje, so engingakushintsha ukuthi nje kwenziwe njalo izihlalo ngaphakathi nanokuthi kube namabhasi anele akwazi ukuthi accommodate bonke abantu.

Yebo, ngake ngahlangana nomuntu engajabulela ukuthi ngihlale naye ngoba kwakuwu muntu obekhululekile nje, esixoxela ngayo yonke into a-end-aphe sexoxa nezinye izindaba zakhe eziphesonali ekumele ngabe uzigcina kuyena. Koda-ke ngenxa yesimo sokuthi ngangimbona ukuthi ukhululekile uwumuntu okhululekile sa-end-apha sesixoxa-ke sezwana-ke kwaba ngathi nje sibangani abazanayo kudala, kanti nje sihlangane khona lapha ebhasini kwawukuthi hlampe amagazi nawo ayazwana-ke kwaba mnandi-ke kanjalo indlela yagcina engasezwakali ngoba kwawumuntu oyikhulekele othanda nokuxoxa.

Izinhlangano zamatekisi zibambe iqhaza elikhulu kakhulu ngoba ziyakwazi ukuthi zihlelele abashayeli utholukuthi abashayeli nje bayaziwa imoto iyaziwa kanjalo uma usuba nenkinga wena as umgibeli, uma wazi ukuthi ngigibele imoto enenamba puleti ewukuthi uyakwazi ukuthi uhambe uye khona lapho kwinhlangano lezo utholukuthi usuyasizakala noma ngabe kuthiwa ulahlele impahla kuyenzeka futhi usizakale khona lapho so nje babambe iqhaza elikhulu kakhulu ngoba nakhona utholukuthi uma kukhona into eyenzakalayo umuntu erenke khona lapho kuyasetshenzwa nje utholukuthi kudilwa nayo leyonto leyo, bayi-sort out ngokushesha.

Uma ngizohamba indlela ende ngiqala ngayizolo ngipakishe izimpahla ngiyapakisha izimpahla zami nje, ngilale okuwukuthi ngipakishile ngi ayinile ngenze yonkinto nethikithi libhukhiwe kanjalo lebhasi khona ngizokwazi ukuthi ngakusasa mangivuka nje ngivuka sengiyageza ngiyagqoka ngiyahamba into edliwayo tholukuthi kwesinye isikhathi angizuyithenga mhlampe nasendleleni tholukuthi nginayo vele ngenzile kwami parko loyo ngihambe straight-ke sengiyogibela ibhasi mese kuyenzeka-ke phela mase kusezindaweni mhlambe uthole ukuthi izindawo zokuphumula-ke ilapho uphinde futhi, ukwazi ukuthi uphume-ke uyochitha amanzi okanye uphinde uthenge futhi.

Izitimela nje yabo, izitimela ngendlela ezisuke zigcwale ngakhona. Uma kungase nje kuthiwe ngempela angishintshe okungcono ngasuke kuthiwe ngiba nenani lokuthi ngagibela abantu abangaka ngoba manje ma sekugcwele kakhulu abantu bempintshene kugcina sekuvuka nenkunzi khona lapho utholukuthi umuntu useyakhuthuzwa. Yingakho ngithi indaba ukuthi izitimela zigcwele kakhulu ikona nje engingakushintsha lokho nanokuthi amasithi ezitimela mhlampe azame ukuthi ame ngenye indlela ukuze bengazoba khona abantu abaningi abama ngezinyawo ngoba ilapho khona kuvuka khona kuthina bantu babanjwe inkunzi.

Uma nginganikwa ithuba nje lokuthi ngibe ku-Metrorail Metrorail for usuku into engingaqeka kuyona kakhulu nje indlela abantu abangcwaliswa ngayo kwi-transport noma ngabe isitimela noma ngabe yini. Ngingagxila kuyona ngempela ukuthi osukwini or esikhathini thizeni bhukha labo bantu, ngempela ngazi ukuthi bazokwanela kuleyo sitimela noma kulelo bhasi ngingabhukha kanjalo ukuthi, okay noma ngishaye amathikithi, kube ukuthi amathikithi engiwashayayo esitimela esizayo. Kumele kube ukuthi la bantu esengi bashayile bayanela kuso, and then makuwukuthi baningi kakhulu abanye ngizofona ngifuna ukuthi ma kulethwe esinye isitimela abantu bayeke nkosi yami ukumpintshana ngoba eyi, kuyakhuthuzwana esitimeleni, akudlalwa.

Ukulungisa ama-potholes emgaqweni, kuyini? Kuyinto e-right leyo nayo leyo nkampani leyo ezibophezele ekuthenini wavale. Kuyasiza kakhulu ngoba manje kulimaza zona izimoto lezi ekphinde zihambe ziyo-claim-a kubona futhi mase kuthiwa seyilimele or tholukuthi sekukhona into efile angithi bona njengoba beyinkampani yomshwalense nje nabo bezibophezele ekuthenini okay umuntu uma ekhokha la mayesebuya esezo claim, kumele ayitholile imali yakhe ukulungisa imoto kumele imoto ilungisiwe or kumele anikezwe imoto entsha. So, ukuze kunciphe-ke lokho-ke ngibona ku-right Impela ukuthi nawo ma-companies lawo omshwalense azibophezele ekuthenini enze ngoba uma kuwukuthi kuthiwa uzolinda ukuthi kwenza uhulumeni kungathatha eside isikhathi lesi.

Amatekisi ayathandeka phela ngoba wona ayashesha akahambi isikhathi eside njenge bhasi tholukuthi ibhasi ihamba kancane isitimela kona isitimela ke sihamba kancane kakhulu. Itekisi nje ithi aycisha ifane nemoto encane ngoba ikuthatha ikubeke ngokushesha awuzu hamba isikhathi eside, ngisho kuthiwa bozohamba indlela ende ama-long distance kuwo still nakhona lapha awakuzweli, like itheksi mawuhleli kuyona futhi uba comfortable kube mnandi ukuhlala phansi unlike amabhasi nezitimela izihlalo zakhona azikho comfortable enough ukuthi umuntu ahlale isikhathi eside.